Iingenelo zokuba ibhasi ingawutshintshatshintshi umzila wayo zezi, kunabantwana besikolo abayisebenzisayo rhoqo loo nto isenza into ibe sisithuthi esithembekileyo. Kunabantu abangabasebenzi okanye abanamashishini amancinci loo nto iyabanceda kakhulu ukuba ibe sisithuthi esigxinileyo sabo. Ngoko ke xa ingawutshintshatshintshi umzila wayo iye yenze ibhasi ibe sithuthi esithembekileyo futhi

Abaqhubi beebhayisekile kufuneka bakwazi ukuba bayabonakala ebumnyameni okanye bathathe uxanduva lokuba bayabonakala ebumnyameni ukunxiba impahla ezikhanyayo. Futhi enye into funeka bayazi imiyalelo yendlela bakwazi ukuhlala beqwalasele, iya kubanceda kakhulu loo nto.

IRobben Island sisiqithi apho abantu babelwela umzabalazo okanye inkululeko babebanjwe khona, bengamabanjwa. Amabanjwa afana nooNelson Mandela ooWalter Sisulu babevalelwo khona, loo nto ke yenza ibe yindawo etsala abantu bokhenketho bafuna uzobona apho bebebanjwe khona la maqhawe.

Ukuhamba ngenqwelomoya kubhetele kakhulu kuba okanye kungcono kakhulu. Inqwelomoya ihamba ixeshana elincinci futhi ihamba ngokukhawulezileyo. Ibhasi ngelo xesha yona ikwazi ukuthatha iiyure ezininzi ukuba iyofika kuloo ndawo ezichithayo endleleni futhi inezitophu ezininzi zokuma. Ngelo xesha inqwelomoya yona ayimi ixesha elide okanye ayinazitophu ezininzi so loo nto iyenze ibe ngcono kakhulu.

Xa abaqhubi beebhasi beqhankqalaza kuye kube nzima kakhulu uba ngumkhweli webhasi kuba okokuqala kuzofuneka ufune isithuthi esimbi okanye enye indlela yokuya emsebenzini. Okwesibini xa uzofuna enye enye indlela eya emsebenzini kuye kufuneke kuye kwenzeke ukhuphe imali eninzi kuba iibhasi ziye zifikeleleke ngokwexabiso. Okwesithathu indlela okanye ixesha uzolithatha uyofika emsebenzini ithanda ukuba ibe ndana, ngoku eyenziwa loo nto kuxinaxinano lezithuthi endleleni.

Xa uye wathatha uhambo ulude kuye kube mnandi kakhulu xa uye wahlala nabantu abazothileyo okanye abaziphethe kakuhle. Ngelinye ixesha uye uncokole nabantu abanezimvo ezahlukileyo empilweni abaye bakucebise okanye ufunde iindlela ezohlukileyo zempilo. Ngamanye amaxesha uye uthi mawujongile okanye ujonge umva ucinge uhambo lwakho uye ubone abantu indlela abantu abaziphathe ngakhona okanye indlela umqhubi aziphathe ngayo. Iye ikuncede futhi ikuxhobisa ukuba ngelinye ixesha mawuzohamba uhambo olude wenze njani okanye uziphathe njani ukuze ube nohambo .

Ngeeyure zikaxakeka oonoteksi kulapho bakwazi ukwenza khona ingeniso eninzi. Ngoko ke iye ibanyanzelise loo nto ukuba bahambe ngesantya esiphezulu esikhawulezileyo. Le into iye ibanyanzelise ngamanye amaxesha ukuba baphule imigaqo yezendlela kuba ngamanye amaxesha ezinye iimoto zivalile okanye zenze itrafikhi ngelasemzini. So kuba oonoteksi bona kuye bafuneke ukuba bakhawuleze bayofika kwezi ndawo zabo okanye ezitishini zabo behlise abakhweli baphindele emva bayokwazi ukuthatha abanye abakhweli. So iye yenze loo nto ukuba oonoteksi baqhube kakubi or babonakale ngokuba baqhuba ngendlela engakhathalisekiyo.